Ko tsa phitlhelelo ya batlhokatiro mo ditsela tsa go batla tiro, fa data e le ya godimo batho ba senang madi a le mantsi ba ka nna ba se kgone go dirisa inthanete ka botlalo mme seo se ba fokotsang monyetla wa go fitlhelela dikopo tsa tiro.

Five hundred MB go ya go two gig go dirisiwa ke batho ba ba dirang tiriso e e kwa tlase jaaka go romela melaetsa go etela ditshwantsho le go dira dikopo tsa tiro fa o reka data e e tshwanetseng go dirisiwa ka kgwedi.

Go feta twenty gig-i fa o dira tiro e e tlhokang data e ntšhi kgotsa o dirisa media e ntšhi data e kwa godimo e tlhokega go ikaegile ka gore o dirisa data.

five G e kgona go tsenya dikarolo tse dintsi tsa di dirisiwa mo network-e e nngwe go akaretsa ya dilo tse di ka ikanngwang. Go tla nna le lebelo le le kwa godimo le botsogo lo bo botoka mo dipapading tsa inthanete le tshedimosetso ya multi media.

Data pele dirisa USSD code tlhopha buy data mo menyanyeng tlhopha sephuthelo sa data e ka nna ya letsatsi, beke kgotsa kgwedi netefatsa ka go tobetsa okay.

Tima mobile data fa o sa e dirise fa o sa tlhoke internet-e tima mobile data go thibela di-App tse di dirang data mo morago set-a mogala wa gago go thomamisa data limit.

O reka mowa mme o fetola go nna data o ka rekela data e e lekanyeditsweng beke le beke kgotsa kgwedi e theko e kwa tlase.

Bule hotspot-o ke bulela hotspot mo mogaleng wa ka, tsala ya ka o tsenya mo yone jaaka Wi-Fi. Mo mogaleng waka ke ya mo settings tlhopha connections kgotsa network and internet-e ke bulela mobile hotspot and tethering ke set-a leina la network. Mo mogaleng wa tsala yaka ke ya mo settings ke bulela Wi-Fi e tla simolola go batla dikgolagano tlhopha leina la network-e e beilweng o kenya password-e o tla kgona go tsenya mo inthaneteng mme a romele kopo ya gago.

Go oketsega ga tlhoko ya data tlhoko eno e dira gore di-company tsa dikamano di tshwanelege go sekaseka ka fao di abelang data e e lekanyeditsweng ditlhotlhwa di ka fokotsega ntlha ya tlhodisano. Melemo ya unlimited ba dirisa ba tla kgona go tsaya karolo mo ditirong tse di tlhokang data e ntsi jaaka go ithuta go tshameka dipapadi le tiro ya

Thuto le patlisiso baithuti ba ka dirisa inthanete go batla tshedimosetso.

mo tshedimosetsong ya thuto, baithuti ba ka batla dipatlisiso, dinoutu le dikwalo ka bonako mo inthaneteng.

Deepfakes ke di-video kgotsa ditshwantsho tse di dirilweng ka AI di tshwana le tsa nnete mme di bontsha sengwe se se sa diregeng ke dirisa AI go ngwala le go tokafatsa dikwalo go tlhaloganya dipuo tse di boima kgotsa go tsaya .

Ya diphuthego mo botshelong, tlhokego ya botshelo bo bo bonolo le ka bofefo batho ba batla gore dilo di dirahale ka bofefo ho buisana ka bonako ho reka ka go le gaufi go ithuta le ka inthanete .

AI go sekaseka tshedimosetso e ntšhi ka bonako go nna mo mafelong a le mantsi ka nako e lenngwe, batho ba ikutlwa le go utlwa maikutlo go dira ditshweetso ka maitlhomo kgotsa boikarabelo.